Ndithi hayi, kuba ayikho nto intle lena efana nokuthi uphembelelela umntu. Ndingathi ke ulutsha ke lona livele luthatheke lula. So ndingathi ayonto intle kakhulu le.

Ezikolweni ndingathi kukho isokha, umdlalo wesibhoxo, umbhoxo nomdlalo okuthiwa yitenesi, nalena ke ngoku iqakamba. Ndingathi yimidlalo ke leyo ekhoyo apha ezikolweni zaselokishini.

Ndingathi umdlalo umbhoxo, ndingathi nguSiya Kolisi. Ndingathi ke nguSiya Kolisi kuba ke ngugama wam.

Ndingaqala ngokuthi ndisebenzise unxibelelwano elithi sifake phana kuInstagram. Apho ke ngoku ndizawufaka igama lomsebenzi, ndifake kunye nezinto ezenza, ezizoba ngumtsalane ebantwini nee-benefits ezi abantu abaza kuthi umntu osayine khona azozifumana.

Ndingathi iyawunceda kakhulu ekubumbaneni isondeze ulutsha ukuthi, ukuze ulutsha luyeke iziyobisi kunye nezinto eziphume ecaleni.

Ndingathi le midlalo iyakwazi ukudlalwa ngamantombazana. Kule mihla esiphila kuyo ngoku sekukho oo-fifty fifty, akusekho bani okwazi ukwenza lena kakhulu kunomnye. Umfana nentombazana ziyafana.

Ndingathi inefuthe elikhulu kakhulu kuba kaloku le nto eyenzeke kulo mntana ukuze abe nomsindo ongaphaya koqonda yilena eyenza ukuthi abe , abe kwisimo esinje. Ndingathi mna iyidlalile indima enkulu le nto yezi videos kunye nemidlalo elapha kule fowuni yalo mntana.

Udlala, udlala umdlalo wembhoxo unganceda ekubeni udibane nabantu. Lapho ke ngoku nikwazi uncokola, nikwazi uvisisana, nikwazi ukuthi nibonisane ngento le enihlelayo okanye enihleleyo.

Ndingathi nguKhune. UKhune yena ibingumdlali ophaa ezintini, kwaye ke ebedlala indima enkulu kakhulu for uMzantsi Afrika.

Ndingathi kuba ke iBanyana Banyana, masithi hlawumbe kufowukhaswe kakhulu, kujongwe kakhulu apha kwiBafana Bafana. Urhulumente ke konyanzeleka akhe ajonge nalapha kwiBanyana Banyana, axhase apho ekunyanzeleke axhase khona.

Ndingathi mna nguHarris, uLloyd.

Tumente yebhola yango-twenty ten.

Kunyanzeleka ibe nesakhono sokuphola, sokumamela nesomfunda umdlali ukuthi udlala njani.

Ziluncedo, ziluncedo kakhulu kuba kaloku awuyazi ukuthi uzawuphelela phi after sowudlalile, after sowungumdlali wagqiba kwanyanzeleka ke ngoku kube khona enye into oyenzayo.

Ziluncedo kuba abadlali bafundiswa ukuziphatha nendlela yophila after imidlalo.

Kuba ke urhulumente akahoyanga madoda kakhulu kwicala lomidlalo yomnyazi, ndingathi ke ibufana kancinci nalena yeBanyana Banyana indima.

Kuyindima entle kakhulu ukuba umntu uva, uba nekhareyji yokuthi akhuthazwe ukuthi makayenze le nto and angayenza abone .

Ndingathi nguPortia. UPortia ke hayi ngumdlali ogqatse kakhulu osuka kwamazwe amanintsi edlalela lo Mzantsi Afrika. Ndingathi nguye uPortia.